Ntate, ne ke kopa o njwetse hore le na le dipolane tse feng tsa mapato. Tse ka kgona ho kenya ba lelapa la heso, ka ha re le mashome a mabedi.

Ntate, o kena app-ong ya hao ya banka. Ebe o kenya nomoro ya hao ya lekunutu. Ebe o tobetsa moo ngotsweng romella tjhelete. Ha o qeta o kenya dinomoro le mabitso a motho o mo romellang tjhelete, ebe o kenya tjhelete eo o e romellang. Ebe ha o qeta o tobetsa moo ho ngotsweng romella.

Mme, ke tlo o thusa ho fetola nomoro ya hao ya lekunutu ya banka hore re tle re kgone ho kenya account-eng ya hao. Mme hore o se hlotse o e lebala, o ka nna wa etsa ka selemo seo ngwana hao a hlahileng ka sona.

E, UIF ho bonolo hore o e fumane ha fela o tshwere ditokomane tsohle tse hlokehang, ebile monga company a na o ngodisitse. Ebile a patala tjhelete a tlamehang hore a e patale kgwedi le kgwedi, ebile o sa tejelwa mosebetsing.

Tshebetso ya dikopo e qala ka hore o founele company ya hao ya insurance. Ha o qeta o tshware ditokomane tsohle tse felletseng tse hlokehang, ebe o tshwara bopaki. Ebe o hlalosa lebaka le etsang hore o hloke dikopo tsena. Ebe ha o so qetile tsena kaofela, o tshwara setatementeng sa hao sa banka. Ebe o wa tekenya. Ha o qeta ho tekena, o thola tshehetso ya hao ya dikopo

Ke kgalla e be ke kenetse setokofela sa ho beha tjhelete kgwedi le kgwedi, mme tjhelete ya teng e fumanwa ha selemo se fela.

Account ena, e o thusa ka ho boloka tjhelete ebile tjhelete ya hao e hola ka pelenyana ho feta account tse tlwaelehileng. Ebile lekgetho ha le nke letho tjheleteng ena.

Ke mahala ho tlosa tjhelete ka account-eng e nngwe ho isa ka account-eng e nngwe ha o sebedisa APP ya hao ya banka. Mme ke ntho e bonolo haholo fela, ka ha o tobetsa account eo o romellang tjhelete ka ho yona. Ebe o kenya boleng ba tjhelete eo o romelang. Ha o qeta o tobetsa moo ho ngotsweng romella.

Batho ba kgolang tjhelete e nyenyane, banka ha ba dumele hore ba ka eba le karata ya dikoloto hobane lekeno la bona le nyenyana ebile ha ba tlo ba le bokgoni, ba hore ba kgone ho lefa banka. Ebile ba tlo ikemetsa ka mokitlane.

Ke ne ke tla tjhentjha hore di-stokvel di se ke etsa dumella hore ebe motho e le mong fela a kgonang ho ya bankeng a lontsha tjhelete ya batho kaofela. Hobane ha e le jwalo, motho o etsa bonokwane. Ebe o ja tjhelete tsa batho. Ebe batho ba sala ba behile matsoho hloohong.

Ke bona ho le molemo hore ke kgethe ngwaneso a nhlahlamang le ntate wa ka hore e be bona ba amohelang tjhelete ya ka ya insurance. Hobane ke bona e le bona batho ba nang le kelello ebile ba tsebang ho sebedisa tjhelete ka tsela e nepahetseng.

Ama ka hore o iphumana o se na letho tjhelete. O setse ka mekitlane, ebile ka nako tse ding o sebedisitse tjhelete o neng o e tsetetse o re o tla e sebedisa mohlang o bang le bothata.

Tjhe, ha se motho mang kapa mang a ka e fihlelang. Hore o motho a tla e fihlelle, ho shebuwa lekeno la hae. ebile ho shebuwa hore o na le lebitso le letle la mekitlane na.

Ke batho ba bangata beo ke ba tsebang, ba seng ba haula. Ke di sono. Nkare ha ba tloha ba sebeditse maphelong a bona, ba phela ka thata. Mme ba tshehetswa ke ba malapa a bona. Ha ba bang ba phela ka tjhelete ya dithuso ya mmuso.

Nkgono, sena se bakuwa ke hore ranta ha o e bapisa le tjhelete ya Mozambique. Ranta e na le boleng bo hodimo bo fetang ba tjhelete ya Mozambique. Ke ka hoo o la bona tjhelete ya hao e bangata ho feta ha e le ka kwano ka Afrika Borwa.

Kena Google-eng ya hao. Ha o qeta o kenye APP ya hao ya banka founung ya hao. Ha o qeta, o kenye mabitso a hao ka botlalo, o kenye nomoro ya hao ya boitsebiso, ha o qeta o kenye nomoro ya hao ya mohala. Ha o qeta, o iketsetse nomoro ya lekunutu. Ha o qeta, o tobetse moo ho ngotsweng romella. Ha o qeta ho romella e tlabe dintho tsa hao se di lokile. O se o kgona ho sebedisa APP ya hao ya banka.